Tjhe, batho ba ka se kgone ho dula ba sa berekise lebese hobane lebese ke se aha mmele se re thusang masapong le menong hore re tle re matlafale.

Borapolasi le basebeletsi ba bona ba ke ba tshireletsa polasi tsa bona ka ho etsa bonnete ba hore metsi a dula a le teng polasing le hore dikgomo tsa bona, haeba di teng, di tshereletsehileng ka ho di ata kapa ho di kenya le lente lena la mmala o itseng hore ho be bobebe hore ba di bale. Ebe ha di lahlehile ho be bobebe hore di bonahale. Hape ba ka etsa bonnete ba hore polasi tsa bona di tshireletsehile, ka ho di ahella le ho etsa hore ho be le difense tsa motlakase pela polasi ya bona hore ho seka hwa ba bobebe hore batho ba kene ka polasing ba senye.